Mo tikologong e ke dulang mo go yone, ga gona dipalangwa tse di thusang bagodi mme, ke nagana gore fa go tla nna le dijanaga tse dinyenyane tse di pega, ba ka nna ba tlhano go ka thusa tota gore fa ba tlhoka go ya go gongwe, ba di leletse fela di tle go ba tsaya.

Ga ke na maitemogelo a go fofa ka sefofane, mme nka rata thata gore ka letsatsi lengwe, ke ipone ke fofa ka sefofane le nna ke nne le maitemogelo ao, ke ipone ke le mogare ga maru ka sefofane.

Go diega ga maeto a difofane, ke ka gonne fa maemo a bosa a sa itekanela sefofane ka se ka se kgone go fofa, ka lobelo le neng le tshwanetse go fofa ka lone, gonne sedirela go boloka matshelo a bapagami, ba ba bapagameng mo sefofaneng.

Ka bo madimabe, gaise ke tsamaye ka bese mme gaise ke kgone go reka karata e ntšhwa e dirisiwang mo dibeseng, ke tla ipha nako, ke ye go e leka.

Ga ke rate go ka nna mokgweetsi wa thekisi ka ntlha ya maitsholo a bakgweetsi ba ditekisi ba itshwereng ka o ne, mme ga nka ke ka rata, ebile ga nka ke ka rotloetsa bana ba mme gore ba kgweetse ditekisi gonne bakgweetsa ditekesi ga ba na maitsholo a a siameng.

Go na le ditirelo tse di siameng tsa Bolt le tsa Uber, mme tse dingwe ga di a siama gonne, mo go tsone go kgweetsa batswantle mme batswantle ba, ba bona e le tšhono ya go ka tshwara batho ba rona poo.

Ke ne ka kopana le lepodisi la tsela, mme a nkemisa mo tseleng ke tsamaya le ditsela tsa me re ya ko lefelong la go itapolosa, mme go ne go se monate le eseng ba ne ba re pateletse gore re nwe dinotsididi tse re neng re di tshwere, re di fetse mo pele ga bone, kgotsa re di thube.

Ditsela le di pothole, di ama dikoloi tse dintsi thata ebile bakgweetsi ba le bantsi ba senyegelwe ke dikoloi ka ntlha ya tsone, mme, tsone di ka kabiwa nako le nako ke palamente, or-e kgotsa yone puso ya rona, nako le nako tshwanetse gore ba dule ba di kaba dikhuti tsena.

Ba ka ba direla disetepose nyana, go tswa ko tlase go ya teng ko godimo, gore ba kgone go tsena ba phuthologile, ba sa itshegeletse ka ope.

Ba na le seabe gonne ba ka leka go fokotsa diterena mo di emang teng, ba oketse mafelo a emelang diterena, a nne mantsinyana gore diterena di tlogela go pitlagana.

Fa ba tsamaya mo tseleng, ba kopana le dikgwetlho tse dintsi, segolojang mo bakgweetsing ba borre, ba ba leletsa hooter-a ka dinako tsotlhe, ba batla gore ba ba sutele mo tseleng.

Gonne bese ke sepalama se se tona, ga se kgone go tsamaya ka nako nngwe le nngwe, jaaka thekesi, gonne yone e tona, ha e ka ke di a, nna dintsi mo tseleng.

Ke tlile ka iphitlhela ke le mo seemong seo, madi a tlhaela ka two ranta, mme mongwe wa thekisi a emisa thekisi a re two ranta etswe, ke fa go kolekiwa gore two ranta eo e tlale.